Rona re apara diaparo tsa Sepedi tse di bitsiwang gore ke di ebile di ne di a fetoga thata ga ntse dinako di ya, ka go baneng mengwaga le mengwaga go nna le moaparo o rileng o e leng gore o tšhentšha semelo sa diaparo tseo.

Ee, e le ruri tota moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka manyalo kapa mekete ya go tshwana le ya setso, mekete e e tshwanang le ya bana kapa batho ba ba golo mo e leng gore ba keteka matsalo, mekete e le mentsi e ruri kapa ka dinako tse dingwe o ka e apara for meletlo e e rileng.

Ke moaparo wa Setswana, moaparo wa Sepedi, moaparo wa seXhosa le ona moaparo wa seZulu. Ka go baneng e na le mebala e gaisang tota ebile e tletse le ka mebalana e dirileng, fa motho wa sesadi a apere o tloga a tshwanelwa tota.

Nnyaa ga ke akanye jwalo ka go baneng ke moaparo o e leng gore bogologolo kwa go tswang teng ke yona meaparo e leng gore e ne e apariwa ke bonkgono le bo ntatemogolo ba rona, e fela ga nkitla gwa nna le se sengwe se se dirang gore bana ba sesadi ba nagane gore ba apare ka mokgwa o ba aparang gompieno.

Re kgona go bona ka mebala, mekgabiso, le masela a dirisitsweng, le ka tsela e e leng gore seaparo seo se dirilwe ka yona tsela eo. Ke gona mo re kgonang go etsa pharologano gore setso se, se wela kae kapa setso se ke se sefe mo ditsong tse e leng gore re na le tsona.

Mosadi o fetsang go nyala o tshwanetse go apara go ya ka setso sa monna o tlabe a mo nyetsweng. Ke ka go ba makoti kapa o mongwe wa leloko la family e e leng gore tlabe a fetsa go tsena mo go yona le go bontsha tlhompo ba tlo mmontsha gore o tshwanetse go apara bjang ebile o e apara go le jang.

Dilo tse di dirisiwang for go dira diaparo tsa Setswana go berekisiwa matlalo a diphologolo tse di rileng, gwa berekisiwa maboa, le tsona . Mefuta ya diaparo tsa Setswana ke mesese, dikhiba, dithari, le tse dingwe tse e leng gore a ka di bolela.

Ke akanya gore basadi ba le bantsi ba go apara go ya ka setso sa bona, e fela mo nakong tsa gompieno seno se diragala fela kwa magaeng mo re dulang teng ga o se diriwa kapa go dirisiwa ditsela tseo.